Ndi vhona uri zwo vha zwi zwa ndeme uri zwi ambiwe kha radiyo ngori arali zwo vha zwi songo ambiwa, vhunzhi ha vhathu vha tshitshavhani vho vha vha si ḓovha vha sa zwiḓivha uri zwi kho itea kha tshitshavha tshine vha khou dzula khatsho. Masiandoitwa afho afha kha tshitshavha, ovha a uri vhathu vho zwi kona uri vha ḓi tsireledze nga murahu ha musi ho ambiwa kha radiyo uri hu na vhathu vho no kho tshimbila vhatshi ita zwithu zwo imaho ngauri miḓini, zwine zwa kho huvhadza vhana zwino zwo ita uri vhathu vha kone u wana nḓila dzo fhambananaho dza u ḓi tsireledza.

Ḽiṅwe ḽa maḓuvha hanefha vhukati ha vhege ro wana hu na vhasidzana vhavhili vho vhulawaho vha laṱiwa ḓakani, fhedzi ha a zwo ngo bvisiwa mafhungoni nṋe ndi vhona uri zwovha zwo tea zwo swikiswa mafhungoni hu ambiwe uri ho itea zwithu zwo imaho ngauri.

Zwiṱitshi zwi nga lingedza u ita khamusi dzimbekanyamishumo dzine vhaswa vha nga ḓi dzhenisa khadzo, nga nḓila dzo fhambananaho nga u foinela kana u ya haningei zwiṱitshini, vha tshi amba navho hu tshi kho ambiwa nga ṱhoho dzo fhambananaho ndi yone nḓila ine vhaswa vha nga ḓi dzhenisa khazwo.

Arali hovha hu na dzi Wi-Fi kha vhupo hune nda dzula khawo, yo vha i ḓo thusa vhathu nga nḓila dzi tevhelaho, tsha u thoma vhagudiswa vho vha vha tshi ḓo kona u ita dzi tshiṅwahaya dzavho. Vhaṅwe vho vha vha tshi ḓo kona u ṱoḓulusa u ṱoḓulusa kana u vhona nga zwi vhona nga ha zwithu zwine zwa kho itea kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo, vho sedza zwileludzi zwa vhudavhidzani. Kha vho ramabindu zwa zwi tshi ḓovha thusa u alusa mabindu avho ngauri vho vha vha tshi ḓovha vha tshi kho kona u sedza khadzi kha ṱhingothendeleki uri maṅwe mabindu a khou itisa hani uri a aluwe.

Nṋe ndi vhona hu sina vhuthada musi vhathu vha tshi ita zwo hadzimisana garaṱa ya sethaḽaithi, ngauri huna vhaṅwe vhathu vhane a vha koni, kana u wana masheleni kana a vha na masheleni o uri vha nga ḓiwanela yavho vhone vhaṋe garaṱa zwino nṋe ndi vhona zwi zwa zwavhuḓi.

Ndo vha ndi tshi ḓo vhea mikano wa u thoma, mukano wa uri i sa shumisiwe nga vhana vha fhasi ha miṅwaha ya sixteen yeze. Tsha vhuvhili hu vhe na na tshivhalo tsho reiwaho tshine muthu a nga tshi shumisa nga ḓuvha ḽithihi a sa shumise zwine ra nga ri ndi data nnzhi nnzhi a yeṱhe a tshi kho fhedzela vhaṅwe.

Nṋe ndi vhona dzi tshi kha ḓivha dza ndeme nga maanḓa ngauri dzi ri dzi a ri thusa uri ri ḓivhe uri hu kho itea mini tshitshavhani tshashu, ngori muthu a nga si ḓivhe zwithu zwoṱhe zwo zwavha zwi kho itea tshitshavhani tshawe. Fhedzi ha dzi radiyo dzi a ri thusa uri ri ḓivhe nga zwiṅwe zwithu zwine zwavha zwi kho itea zwine riṋe a ri zwivhoni, kana a ri thu zwipfha nga hazwo.

Nṋe ndi vhona uri kha vhupo ha mahayani, inthanethe ine yanga shumiselwa mivhigo ya mutsho ya radiyo, ndi yone ine yanga vha ya vhuṱhogwa. Ngauri vhathu vha mahayani vha itesa zwa vhulimi, zwine zwi ṱoḓa uri vha ḓivhese ngaha mutsho, zwino arali vha tshi kho ḓivha nga ha mutsho vha ḓo kona u ḓivha uri vhalime lini vha gobele lini ngauralo ngauralo.

Ya u thoma nda ndi tshi ḓo khetha tshaneḽe ine ya sumbedza zwa mafhungo ane a kho iteya fhano shangoni ḽa Afrika Tshipembe, ya vhuvhili tshaneḽe ine ya sumbedza mafhungo a zwine zwa kho itea kha maṅwe mashango. Ya vhuraru tshaneḽe ya muzika ngauri nṋe ndi muthu ane nda takalela muzika, ya vhuṋa tshaneḽe ya zwiṱori uri i mvumvuse, ya vhuṱanu nda ndi tshi ḓo khetha tshaneḽe ya i ne ya amba nga nga dzi community dzo fhambananaho na nga zwithu zwine zwa kho itiwa nga dzi khominithi dzo fhambananaho.

Hai nṋe ndi vhona isa ṋei luambo dzi nyimbo dzo dzo eḓanaho dzine nṋe nda dzi takalela, ngauri i ṋea tshikhuwa Afrikaans navho zwi Zulu fhedzi a thi wani hu na hune nda nga wana tshivenḓa. Zwino ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngori dziṅwe nyambo dzi hone fhedzi vho Tshivenḓa na vho Xitsonga a zwiho.

Ndo vha ndi tshi ḓo ḽidza nyimbo dzo fhambananaho, zwikhobva kha uri ndi ḓuvha ḽi fhiyo ḽa vhege, swondaha nda ndi tshi ḓo lidza muzika wa gospel muzika wa kereke. Vhukati ha vhege nda lidza muzika wo fholaho ngori vhathu vha vha vho neta vha tshibva mishumoni, nga mugivhela nda ḓoḓi lidza mizika yeneyi ya u takadza ine ya ita uri vhathu vha tshine.

Arali nda thoma tshiṱitshi ndi nga ṱoḓa u u tshi livhisa, kha kha kha mishumo kha mishumo ine yavha hone, kha dzi poso dzine dza vha hone ngauri ndi vhona uri zwi ḓo thusa vhaswa vhanzhi vha tshitshavha tshanga ngauri vhaswa vhanzhi vha tshitshavha tshanga avhana mishumo. Zwino arali nda thoma mbekanyamishumo ine kana havha na tshiṱitshi tshine tsha vha tshi kho to amba nga ha zwenezwi zwithu, ndi vhona uri zwi ḓo thusa nga maanḓa vhaswa.

Hai a thi tami upfha nga hazwo, ngauri ndi pfhesesa uri kha theḽevishini huna dzi tshaneḽe nnzhisa dzine dzi amba nga ha zwenezwo zwithu, zwino ndi vhona uri ndi khwiṋe kha radiyo hu ambiwe nga zwiṅwe zwithu zwine khamusi a zwi ambiwi ngazwo kha dzi theḽevishini.

Tshithu tshine tsha tshi fhambanya ndi dzi ṱhoho dzine dzavha dzi kho ambiwa ngadzo, na zwithu zwine zwa vha zwi khou ambiwa ngazwo. Kha kha dza vhubindudzi hu ambiwa nga ha vhubindudzi fhedzi, fhedzi kha hafhanoni hu ambiwa zwithu zwo fhambananaho zwine vhathu vha ṱangana nazwo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe musi vha tshi khou tshila.

Ndi ḓivha muzika wa kereke, ndi ḓivha muzika wa mapiano, ndi ḓivha u ne wa vha wa wa u tshina nda ḓivha muzika wa Afrobeats une wa vha muzika une wa wanala kanzhi kha mashango a Afrika ano nga vho Nigeria na vho Zambia. Nda dovha hafhu nda ḓivha muzika wa RNB une wa ḓivhiwa sa muzika wa lufuno kana muzika wo fholaho.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri arali vha tshi ita nga heneyo nḓila vha ḓovha vha tshi kho u ita uri muthu muṅwe na muṅwe a pfhe a tshi takala musi o thetshelesa tshiṱitshi tshashu tsha radiyo, ngauri u ḓo vha a khou zwi ḓivha zwa uri vha ḽidza muzika une na ene uya u thetshelesa. Ngori arali vha to sedza kha muzika muthihi fhedzi zwi sala zwi tshi nga a vha ṱoḓa uri vhaṅwe vhathu vha pfhe muzika une vha u takalela.

Vhuponi vhune nṋe nda dzula khaho vhathu vhanzhi vhashumisa data dza network ya cellc na ya telkom, vha shumisa heneyi network ngauri vha ri mitengo ya hone ya data i fhasi, muthu wa kona u ḓi wana a tshi kho wana one gigi nga tshelede i no swika five randa.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou badela masheleni manzhi vhukuma ndi tshi kho renga data, ndi dzulela u renga data ine ndi vhona uri masheleni ane nda nda shumisa u i renga a vha o ḓalesa na hone ndi tshi kho wana data ṱhukhu.

U ya nga ha ku vhonele kwanga ndi vhona uri data dza network i ne ya farea ndi network ya telkom, ngauri i na dzi data nnzhi dzine vhathu vha a kona u dzi swikelela.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri hupfi data dzi na u tshinyala ngauri, data ndi tshithu tshine ra tshi shumisa ḓuvha na ḓuvha kana nṋe ndi kho ḓi ambela ndi tshithu tshine nda tshi shumisa ḓuvha na ḓuvha, zwino ndi vhona uri arali hu khou pfi ndi khou badela data, ndi tea u vha ndi tshi kho badelela lwa tshifhinga tshilapfhu.

Nṋe ndi ḓi wana ndi tshi kho renga data ṅwedzi muṅwe na muṅwe, tshiṅwe tshifhinga ndi renga vhege iṅwe mafheloni a vhege iṅwe na iṅwe, zwine zwo ṱuṱuwedza ndi nange bundle ine nda i shumisa, ndi ngori ndo vhona i tshi kho farea mutengo wa hone hu vha hu tshi khou tendelana kana u yelana na data ine nda kho i wana.

Nṋe uya nga nne ndi nga takalela u renga phakhethe dza data ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri zwa ḓuvha na ḓuvha kana zwo vhege iṅwe na iṅwe zwi a netisa, zwino ndi khwine kha musi u tshi kho renga luthihi kha ṅwedzi.

Nṋe mu netshedzi wa mobaiḽi data ane a ṋea ndeme ya khwine ya data, ndi vodacom, ndi hone hune nda renga data na hone ndi wana data ya vhuḓi nga mitengo ya fhasi.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine na ṱangana nadzo musi ni kho renga data ya luṱingo thendeleki, ndi uri tshiṅwe tshifhinga ni ya ri no renga data nda ḓi wana kha musi ni ni kha vhunwe vhupo vhune na pfa hu tshipfi a huna network henefho fhethu, zwine zwa sia zwi kho ita datha dzanu dzi sa shume nga tshenetsho tshifhinga.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho shumisa promotion na discount dze nda vha ndo dzi wina kha muṅwe mutambo we nda u dzhenelela, nda dzi shumisa u renga data ya luṱingo thendeleki.

Vhunzhi ha tshifhinga nṋe ndi shumisa epe yanga ya bannga uri ndi renge ngayo data.

Nṋe tshithu tshine tsha tsha ntsinyusa nga maanḓa musi ndi tshi renga data vhano afrika tshipembe, ndi mitengo ine ya vha ra vha ri khou renga ngayo data nṋe ndi pfesesa uri data i a ḓura nga maanḓa nahone rivha ritshi kho wana data ṱhukhu kha mitengo ine ra vha ri khou i badela.

Nṋe ndi sedza zwithu zwine nda kho tea u zwi ita honoyo ṅwedzi kha musi ndo sedza mushumo, ndo sedza mushumo wa tshikolo na zwiṅwe zwithu zwi zwine nda ita zwi no nga dzi social media dzedzi, nda balelwa uri ndi ḓo ṱhonga data ngafhani nda kona u renga data ine nṋe nda ḓo i ṱhoga.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndo renga data fhedzi ndi tshi khou lingedza u i shumisa, ya vha isa khou tenda u shuma nahone ya vha i khou sumbedza uri athi na datha kha founu kha luṱingo thendeleki lwanga.

Nṋe ndi vhona zwi tshi konḓa nga maanḓa u ḓadza data ya luṱingo thendeleki, ngauri sa vhunga ndo amba mitengo ya datha ndi nnzhi kana ndi mihulwane i nṱhesa nga maanḓa ri badela tshelede nnzhi luneyi zwi sia zwi tshi kho ita u renge data ṱhukhu, na musi u tshi kho wa ṱoḓa data nnzhi u fhedza wo renga data ṱhukhu nga nṱhani ha uri u vha u si na masheleni.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho tea u ḓa dza data nga u ṱavhanya, ndo vha ndo bva nḓuni nda hangwa ori a tho ngo renga data nda ḓi wana ndi he ndavha ndi kho tea uri ndi request ndi wane uba ya u vhuya hayani, fhedzi ha nda ri ndi tshi sedza founu kana luṱingo thendeleki lwanga nda vhona uri thi na data zwa sia zwi kho ita uri ndi teye u renga data kana u ḓadzisa data uri ndi kone u dzhena kha uba ndi wane goloi i no ḓo ngisa hayani.

Ee ndi a tendelana navho ngauri ha ano maḓuvha tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa ita kanzhi tshi ṱoda uri u ḓiwane u na data.

Nṋe ndi nga ṋanga uri ndi ise phanḓa na u shumisa sim khadi ine ndavha nayo i ne ya vha sim khadi ya MTN izwi ndi ngauri vhunzhi ha mashango ane a vha nnḓa a nayo sim khadi ya MTN a tenda network ya sim khadi MTN, zwino amba uri nṋe ndi ḓo tou isa phanḓa na u renga data dza sim khadi ya MTN ngauri ndi vha ndi tshi khou dzi ḓivha uri dzo ima nga nḓila ḓe nahone mutengo wadzo ndi vhugai zwino amba uri ndi a ḓi bva fhano shangoni ḽa nga ndo renga data musi ndi tshi ya kha maṅwe mashango.

Nṋe ndi vhona hu si tovha zwithu zwine zwavha zwavhuḓi ngauri zwithu zwi ngaho madokotela ndi vhathu vhane uri vha kone u lafha kana vha kone u vhona uri vhuthada hau ndi mini zwi ṱoḓa u hone hanefho iwe muṋe a si zwithu zwine wa nga zwi amba kha lutingo ngo uri a nga ḓi u vhudzisa uri mulandu iwe wa mu ṱalutshedza wa wana uri u khou vhudza uri u na vhulwadze ho imaho nga uri hu si honovhu vhulwadze. Zwino zwiṅwe zwithu zwi vha khwine arali madokotela a tshi kho to zwi vhona nga maṱo vha u ṱalutshedza uri vhuthada ho ima ngauri nahone u ḓo ṱoḓa mishonga yo imaho ngauri.

Ee zwone zwi nga vha thusa arali vha sa tu vha na malwadze a no dina kana malwadze ane a ṱoḓa uri vha thome vha ṱhaṱhuvhiwe arali khamusi vha na malwadze ane vhazwi kana arali muthu a tshi ḓi ḓivha uri u na vhulwadze vhufhio a tshi khou tou ṱoḓa mishonga zwinga leludza nga maanḓa zwithu arali muthu a kule na vho dokotela.

Hai nṋe ndi nga takalela uri ndi tou isiwa dokotelani arali hu uri zwi khou konḓa hu vhe na muthu ane a nga lingedza u nngisa hanengei ngauri sa musi ndo amba zwiṅwe zwithu zwi vha zwi khwine dokotela a tshi kho to vhona nga maṱo a tshi khou fara a tshi kho ita ndingo dzo teaho u fhirisa uri nṋe muṋe ndi vhe ndi kho to ṱalutshedza dokotela uri ndi khou pfha vhuṱungu ho imaho ngauri ngauri tshiṅwe tshifhinga ndi a dzi ṱalutshedza zwithu zwine zwa vha zwi si zwone.

Advantage khulwane ya theḽemedisini ndi ya uri vhathu vha a kona u ḓi wana vha tshi kho wana thuso vha so ngo thoma vha bvisa masheleni a u ṋamela zwiendedzi zwi no nga dzi thekhisi thekhisi kana uri u shela peṱirolo kha mimoḓoro vha tshi ya vhuongeloni, i ya leludza zwithu nga maanḓa vhathu vha a kona u wana thuso vho dzula hanefho he vha dzula hone vha tshi kho to shumisa luṱingo fhedzi.

Nṋe ndi vhona uri zwithu zwine zwa nga tea uri zwi vhe hone uri muṅwe na muṅwe a kone u ḓi wana a tshi khou i shumisa ndi uri vhathu vha wane data ngauri zwithu zwi no nga dzi vidio call na dzi khoḽo na dzi online puḽatifomo zwi ṱoḓa uri muthu a vhe a na data uri a zwi shumise hezwinoni zwithu tshiṅwe tshithu ndi uri vhathu vha vhe vha na dziṱhingo luṱingo thendeleki kana zwithu zwi no nga dzi laptop.

Nṋe muzika une nda takalela u thetshelesa ndi muzika wa afro beats ndi u takalela nga maanḓa ngauri ndi muzika une wavha wo ṱanganyisa vhaimbi vhanzhi kana vhoṱhe vha afurika tshipembe tshiṅwe tshifhinga u wana vhaimbi vho fhambananaho vha tshi khou vha na ubva afurika tshipembe vha tshi kho imba vhoṱhe u ita luambo luthihi zwino ndi ngazwo nṋe ndi tshi takalela muzika wa afro beats.

Nṋe ndi shumisa YouTube na Spotify fhedzi ine nda i shumisesa nga maanḓa ndi Spotify ndi ngauri ndi a kona u badela mutengo wa fhasi une wavha thirty five rand uri ndi thetshelese muzika hu sina dzi advert dzine dzavha dzi kho nthithisa ndi vhona wo tshipa nga maanḓa kana heinoni puḽatifomo i yone yo tshipesaho nga maanḓa zwi tshi ḓa kha uri ndi thetshelese muzika.

Zwo shanduka nga maanḓa ha ano maḓuvha ri na dzi puḽatifomo dzo nonga vho Spotify na YouTube dzine ri a kona u pfha muzika, hu uri kale zwo vha zwi siho hezwinoni zwithu dovha a tshi to thoma wa tea uri u ye kha inthanethe u to downloader muzika u vhe nawo luṱingo lwau u kone u thetshelesa wonoyo muzika fhedziha zwino u a kona u soko dzhena kha dzi puḽatifomo wa sedza luimbo lu ne wa khou ṱoḓa u lupfa wa lu lidza.

Nṋe ndi takalela u thetshelesa fhedzi zwine zwa vha zwi vha zwi kho itiwa ngauri tshifhinga tshinzhi ndi tshi pfha muzika hu vha hu na zwine nda vha ndi khou ita khamusi ndi vha ndi khou bika, ndi khou ṱanzwa thundu kana u kiḽina nnḓu zwino amba uri ndi vha ndi si na tshifhinga tsha u ṱalela video.

Muzika u ne wa ntakadza kana une wa ita uri ndi pfhe ndo takala na musi vhutshilo vhu kho konḓa ndi muzika wa tshivenḓa une wavha wa muimbi Makhadzi. U ngita uri ndi ndi pfhe ndo vhofholowa kana ndo takala ngauri tshifhinga tshinzhi hounoni muimbi a tshi imba u imba nga zwithu zwine zwavha zwi kho itea vhutshiloni kana zwithu zwine muthu muṅwe na muṅwe a vha a tshi khou ṱangana nazwo vhutshiloni zwino zwi ita uri na nṋe ndi pfhe uri a si nne ndi ndoṱhe muthu ane a khou ṱangana na mathada a vhutshiloni.